Izinkundla zomculo zinquma ngokuthi zihlangane zibone ukuthi yimuphi umculo onconywayo kakhulu noma omamelwayo kakhulu.

Izinhlobo ezahlukene zamamuvi atholakala kubahlanzeki be-TV besathaleyithi, zihluke kakhulu. Kukhona ezaseNdiya. Kukhona ezaseMzansi Afrika. Kukhona nezasengaphandle zaseNigeria.

Uma bengingakwazi ukuklama inkundla enhlizeka ngosekelo limi lasendaweni. Kungaba yinto ezonceda umphakathi kakhulu, ukuthi wonke umuntu abe nakho ukuthi akhone ukusebenzisa akhone ukuthi asebenzise lolu hlelo.

Kubalulekile ukuthi le sevisi ye-Wi-Fi, ikhokhelwe ngoba kunezindleko nabo ekumele bazikhokhele ukuthi inethiwekhi uma seyibheda bakwazi ukuthi bathumele abantu babo bakhone ukuthi balungise. So, kubalulekile kakhulu ukuthi ikhokhelwe.

Uma ngingakha isiteshi somsakazo esisha, singahlala phansi sibe wumphakathi sibonisane ukuthi yini izinto esingakhuluma ngazo nezinto ezingakhona ukuthi zincede umphakathi.

Ubugebengu bokweba imininingwane bubucayi. Kumele umuntu agade imininingwane yakhe ukuthi uyinika bani, nokuthi uyithumela kubani,

Kubalulekile kakhulu ukuthi umphakathi nomphakathi noma indawo nendawo ibe nesiteshi sawo sokuthi ibatshele izindaba. Isiteshi somphakathi sibalulekile kakhulu ngoba kuseduze konke okwenzakalayo la, nabantu bayakhona ukuthi basheshe bafinyelele bezwe ukuthi kwenzakalani ngakubo.

Iziteshi ezifana noKhozi FM noVuma FM, zibalulekile kakhulu. Ngizithanda ngoba zinikela ulwazi, zinikela ulwazi izindaba ezenzeka emphakathini, izindaba ezenzeka emgwaqweni, izindaba ezenzeka nakwamanye amazwe. Kakhulukazi izindaba ezenzeka emphakathini wangakithi.

Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba umuntu uzovele acofe ifoni yakhe bese eyamtshela umuntu lo osefonini ukuba yini inkinga yakhe. Bese-ke uyamutshela-ke lo ukuthi akaye kudokotela afike amutshele ukuthi nawa amapilisi wakhe. Noma aye kulaba abathengisa bona amapilisi afike, uzobatshela ukuthi nayi incwadi engiyitholile. Kubalulekile kakhulu, kungawuthuthukisa kakhulu mphakathi.

Uma nginganikezwa idatha elingenamkhawulo, ngingalisebenzisa ukuthi ngithole i-information. Ngithole ulwazi, ngithole ukuthi, yini into engasisiza singumphakathi. Bese-ke ngivula indawo yokuthi umphakathi nawo ukhone ukuthi ulisebenzise lelidatha.

Amaciko asebenzisa iy'ndlela zo-social media ukuthi bakhulise igama labo noma ukuthandwa kwabo. Basebenzise iy'ndlela ziningi, abanye bahamba bayocula emamoli, abanye bayocula emadolobheni ukuze baziwe.

Kubalulekile kakhulu ukuba nezinhlelo zezingxoxo zasendaweni ngoba amakhansela bayakhona ukuthi bezwe ukuthi abantu bakhala ngani. Noma bakhona ukuthi baxoxe ngezinkinga ezibavelele endaweni yangakubo noma beze ngey'xazululo.

Izinzuzo zokubonisana nodokotela okude ukuthi awudingi ukuthi uze uye kuye, uyakhona ukuthi ukhulume naye khona lapho okhona efonini .